Hangata marang rang a rata ho bua ditaba tsa hore sebini se itseng kapa motho ya itseng ya dipolotiking ya tsebahalang haholo, o se a hlokahetse. Empa empa ho tholahala hore motho eo empa a le sepetlele fela, a kula nakwana mme otla boetse a kgutlela hae. Hona ke taba e seng hantle haholo hobane ka mabaka ka nako tse ding o ka fumana hore tsena ditaba di tla etsa hore motho yeo a qetelletse a kula haholo, kapa a bile a hlokahetse nnete. Jobane re le batho ha re nke ditaba ka ho tshwana Hape taba tsena ke tsona tse amang ba lelapa haholo ka ha ba bona hore le setjhaba ha sana tshepo ditabeng tsa bona, ba tsamaya banka ditaba tseo ba di utlwang marangrang ntle le hore bona ba lelapa ba di bolele.

Ke ikutlwa ke tshwenyehile haholo moyeng, ka ha ke lefeletse tjhelete e ngata ngata haholo for router ena hore e tle ha ha ka. Ke ne ke tena ke patala tjena ka lebaka la bana hore ba kgone ho etsa dintho tsa sekolo, mme le ho ithuta tse ding tsa dintho tse fumanehang Internet-eng. Jwale ka e ile neng? Batho bana ba router ke bona ba sena tshebedisano mmoho e ntle haholo le bareki ba bona, ka ha ba hloka botshepehi. Ha ba buisane le bareki ba bona, mme seo ba se batlang feela ke tjhelete kgwedi le kgwedi, empa bona ba hloleha ho tlisa seo ba se tshepisitseng.

Ke tla etsa hore ke i kenyetse di-solar panel ka hodimo ha ntlo. E le tsona tse thusang hore ha motlakase o le siko hobane le mabone ka tlung. Kapa ka boela ka reka ntho e bitswang UPS mme yona e thusa ka hore ha motlakase o le siko o kgona ho plug-aka Wi-Fi ya hao moo mme o tswele pele ka mosebetsi. Kapa ka boela ka reka power station yona le yona e sebetsa jwalo ka solar-a, empa yona e nyenyana haholo hoba e kgona ho dula ka tlung, ha e dule ka hodima ntlo. Ka yona ka kgona ho plug-a Wi-Fi, mme ka tswela pele ka mosebetsi.

Nna ke bona hole betere hore ke reke koranta, ka hobane ditaba tsa seterateng tsona ha di na bonnete ka hare. Mang le mang o tsamaya a di bua ka mokgwa oo yena a di utlwisisang ka teng. Empa o ka thola hore makgetlo a mangata ha di jwalo, mme koranta yona o ka thola hore beng ba ditaba ke bona ba bitsitseng batho ba ngolang dikoranta, mme ba ba hlalosetsa hore na ditaba tseo ba batla hore di ngolwe ka tsela e jwang. Jwale ka hoo, ke bona hole molemo hore ke reke korant-a ho na le hore ke utlwe ditaba seterateng.

Ha eba o ena le insurance, o lokela ho founela batho bao baneng ba o kenyetsa yona router ya hao, mme ke bona ba tla kgonang hore ba o thuse. Mme jwale ha o sena insurance, o tla lokela ho lefa tefo e itseng hore batle ba kgone hore ba tle ba tlo lekola hore na router ya hao e kaba bothata ba yona ke bo feng. Ha eba e sa kgone ho lokiseha, o tla lokela hore o reke router e ntjha. Empa kgetho e tlaba ya hao ya hore router e ntjha e tlaba le bona batho bao bao neng ba kenyeditse, kapa o tla batla tshebetso e nngwe hape e fapaneng.

Lebaka baka le leholo le etsang hore batho ba seke ba rata ho ya di baesekopong ke hobane ba ese ba na le di-laptop, di-computer le tsona di di-phone tsa bona. Ba kgona hore ba shebele tsona dibapatswa tse bapalang baeskopong. Ba ntse ba dutse hae. Ke bona hore hore batho ba kgone hore ba kgutlele ho ya dibaesekopong ho tla tshwanela hore hobane le ditheolo tsa di-price tsa teng ka ha tefello ya tsona e le hodimo haholo. Ha e ka fokotseha kea kgolwa hore ba ka kgona hore baye di-baesekopong.

Mona teng motswalle re lokela ho itokisa, e le ka nnete re lokela hore re re nahane hore re tlo apara diaparo tsa mofuta mang, empa bane ba itse ho hlokahala diaparo tsa se-professional-e, e leng yona formal. Re lokela hore re hlophise le taba tsa sepalangwang hore na re shebe koloi e tla tla e re nka ho tloha malapeng a rona ho re isa moo ho nang le di-awards teng. Sena sona ha se bolela hore ditekete tseo re di rekileng ke tsona tse tla re fang access ya hore re kene ka hare. Mme re fumane le dijo le dino ka tsona ka tsona ditekete tseo.